U gonya ha zwi ha dzi bisi zwo nkwama luṅwe, zwine zwo nkwama nga nḓila uri dzi bisi dzi kho ḓura nga maanḓa na dzi thekhisi dzi kho ḓura nga maanḓa. Zwine zwa ita uri na tshelede ine nda vha ndi nayo i vha i songo to lingana, nṋe nda tshi nga humbela uri ndi khwiṋe mitengo ya dzi bisi i fhungudziwe nyana hu itela uri vhunzhi vhunzhi ri kone u swikelela uri ri ḓi wane ri khoya mushumoni ḓuvha na ḓuvha.

Maga ane vhathu vha to a dzhia nga maanḓa ri kho sedzesa kha vhareili, vhareili vha tea u ḓiwana vha tshi kho awela tshifhinga tshilapfhu. Ho itela uri musi vha tshi yo u reila vha vha vha na mafulufulo vha vha vha songo neta ngauri u neta havho zwi a vhanga dzikhombo badani.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho lindela u dzhena thekhisini ngo fola ḽaini ngauri zwiendedzi zwi vha zwi khou shotha thekhisi dzivha dzi ṱhukhu so vhathu ri tea u thoma ra fola ḽaini uri vho swikaho u thoma hu thome u dzhena vhone.

A thi tu zwi takalela ri tshi bva nga muṱa ri khou shumisa thekhisi, ngauri thekhisi dzi a ḓala lukalulaho zwine na wana zwi tshi khou vhanga khombo zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi musi muṱa woṱhe u nga ngomu hanefho kha thekhisi eyo.

Ndi zwa ndeme ngauri muthu oyo uvha o tsireledzea luṅwe. A ri nga ḓo wana u tshi kho vhigwa khombo ya bisi eḽo, so zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a ḓi wane a khou tshimbila nga bisi ḽine ḽa vha ḽi ḽa khwiṋe kha madzulele.

Zwine zwa nga itea arali moḓoro wa vha u si kha tshiimo tshi si tshavhuḓi nga fhedzisela hu kho vha na khombo ya moḓoro.

Ee ndo vhuya nda fara lwendo vhusiku musi ndi tshi khou shumisa basi, a longo tovha lwendo lwavhuḓi ngauri mureili o vha a khou sumbedza ana khofhe huṅwe a tshi ita a tshi bva nḓilani na basi ḽa hone ḽa ḽi tshi kho ita ḽi tshi tsima mavhone hune ha sala mureili a si tsha vhona bada.

Khaedu dzine dza vha hone musi vhathu vha tshi kho shumisa mabupo ndi musi bupo eḽo ḽi songo tendelwa or ḽi siho kha tshiimo tsha vhudi uri ḽi nga ḓi wana ḽi kho endedza vhaṋameli.

Mureili u tea u tsheka uri eḽo bisi ḽi ne a khou tshimbila nga ḽo na ḽo tendelana nahone ḽi na mavhone na, tshiṅwe hafhu naye u tea u eḓela nga masiari uri musi a tshi yo endedza vhathu vhusiku a savhe o neta ende a songo farwa nga khofhe.

Zwine nda guda kha u endela mashango, ndi zwa uri mashango o ya nga u fhambana maṅwe na maṅwe a na dzi mvelele dzavhuḓi so ndi nṋe ndi vhona zwi tshi vhuedza nga maanḓa kha vha endela mashango. Ngori vha ya kona u ḓivha na u pfhesesa zwine zwavha zwi kho itea kha eḽo shango ḽine vha kho ḽi endedza.

Fhethu hune nda takalela u hu dalela nga bupo, ndi fhethu hune ha nga Durban. Durban ndi a funa u ḓi wana nga liṅwe ḽa maḓuvha ndi tshi kho ya ngori ndi a funa u ḓi vhona ndi lwanzheni ndi tshi khou bambela lwanzheni.

U ḓura ha dzi e-hailing zwiita uri, vhathu vhanzhi vha sa kone u swikelela ende hu dovhe hu savhe na tsireledzo yavhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi musi zwithu zwi no tonga malasha, thoro na mineraḽa zwi tshihwalwa nga tshidimela ngori tshidimela tshi a kona u hwala zwithu nga vhunzhi ende futhi tshidimela tshi na luvhilo u fhirisa maṱiraka na dzi goloi.

Fhethu hu ne nda nga vha isa hone ndo sedza kha vhupo hashu ndi nga vha isa fhethu hune ra u vhidza upfhi Fundudzi, Fundudzi Lake ngauri a haningei huna ḓivha zwakale ḽine ndanga kona u vha ṱalutshedza na vha sumbedzisa dzikhali dza maḓi.

Zwine zwa ita uri dzigoloi dzi shaye fhethu ha u paka, ndi nga uri dzigoloi dzi vha dzo ḓalesa zwine zwa sia vhaṅwe vhareili vha dzi goloi vha tshi kho kundelwa u wana fhethu hune vha ḓo paka hone dzigoloi.

Nṋe ndi vhona zwi si tovha zwavhuḓi a u funa hu tshi tovha na bada ine maṱiraka a shuma ngayo, u endedza zwithu ngauri maṱiraka fothi ndi one ane a vhanga dzikhombo badani.

Muthu u tea u tshimbila na maḓi a u ṅwa, hu itela uri musi a tshi omelwa a to o ḓi wana a na maḓi.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi kho shumisa zwidimela sa zwiendedzi, zwino a thina tshenzhemo yazwo.

Bada dzi tea u dzula dzo lugela u tshimbila dzi goloi uri dzi sa vhange khombo ngori u vha na madindi, ndi zwone zwithu zwine zwa vhanga dzikhombo dza goloi badani.

Nṋe ndi vhona vhatshi khakhisa ngauri, vhunzhi havho vha reila vha si na tshenzhemo ya uri muthu wa baisigira u teya u tshimbila nga gai. U vha wana vhone vha tshi vho tshimbila vhukati ha dzi goloi.

Tshenzhemo ndi ya uri, vho ḓowela u tshimbila nga mabupo ane mabupo a vha leludzela uri ngori vha ya ṱavhanya u swika hune vha khoya hone zwino vha tshi vho ḓa ngeno hayani zwiendedzi zwa fhano hayani zwi tshimbila nga tshifhinga nahone zwi a ongolowa.

Nṋe ndi vhona vhuima thekhisi ho tsireledzea vhusiku kha vhaṋameli ngauri, hu vha huna ma sekhurithi na dzi mashaḽa dzine dzavha dzi tshi khou linda hanefho u itela uri vhaṋameli vha vhe vho tsireledzea.

Nṋe ndi vhona hu tshi nga u to itiwa bada ine ya ḓovha i tshi pfhi ndi ya vhathu vhane vha reila dzi baisigira, na uri vhathu vhane vha reila dzi baisigira vha tea u vha vho ambara zwiambaro zwine zwa ḓo kona u vha tsireledza. Ende ndi dovha hafhu futhi ndi vhona uri hu tea u itiwa na dzi buroho hu itela uri ṋa vhaenda nga ṋayo vha tshimbile ngadzo, hu itela na u fhungudza vhugevhenga.

U ṱola thekhisi tshifhinga tshoṱhe zwi ita uri thekhisi dzi dzule dzo tsireledzea uri dzi sa wane vho dzi khombo badani.

Vhane vha thekhisi tshifhinga tshoṱhe vha tea u dzulela u dzi ṱola kana u dzi isa sevisini.

Zwine nga eletshedza, nda nga eletshedza zwiendedzi zwine zwa shumela vhathu vha lune ndi zwa uri vha tea u tsheka uri vhaendedzi vhavho vha kho farea zwavhuḓi na na uri tshiendedzi tshavho tsho lugela na u tshimbila badani na.

Dzangano ḽine nda ḽi ḓivha dzi thekhisi ḽine ḽa vha hone vhuponi ha hashu ndi ḽa uri ḽi lwisa na uri thekhisi itea uvha yo tsireledzea na uri vhanameli vha tea u farea zwavhuḓi.

Zwiendedzi zwi shela mulenzhe ngauri zwi ita uri vhaaluwe vha ḓi wane vho tsireledzea vho dzula fhethu hune vho tsireledzea na uri vha tshi swika hune vha kho ya hone vhavhe vha songo neta.

Ee, ndo no vhuya nda vha na u vhilahela nga tshiimo tsha thekhisini ye nda vhuya nda i namela ngauri heyo thekhisi yo vha i si khou birika zwavhuḓi.

Thekhisi dzine nda ṱangana nadzo fhethu hune nda namela hone thekhisi ndi dza uri hu vha hu si na thekhisi nnzhi zwine zwa nga ita tou uri heyi khaedu i fhele ndi ya uri vhathu vha kho tea u ḓisa thekhisi nnzhi vhuponi hune nda namela hone.

Vhundeme ha thekhisi vhune nda vhu vhona ndi ha uri hu ita uri ri swike fhethu ro tsireledzea ri songo u neta ngauri arali ho vha hu si na thekhisi zwa zwi tshi ḓo kona u ḓi wana u tshi kho ya ḓoroboni u ḓi wana u tshi khou ya kiḽiniki sa ezwi zwithu zwoṱhe zwi i kule na riṋe.

Mushumo une madzangano a ita ndi ha uri thekhisini hu tea u vha huna ndango na ya uri na mbadelo ine ra i badela i tea uvha i tshi pfhesesea.

Zwithu zwa tsireledzo zwine zwiendedzi zwa vhupo ha hashu zwine zwa tea u fanela u ita zwi tea u vha zwi na zwithu zwine zwa vha dzi fire extinguisher, dzi medical case aid na milayo ine ya tea u shumisiwa hanefho thekhisini.

Vhareili vha thekhisi vha shela mulenzhe ngauri arali vha sa vha soko fara milenzhe vha sa khou fara zwavhuḓi vha vhudzulapo or vhaṋameli thekhisi dzi nga si kone u tshimbila zwavhuḓi.

Khaedu dzine tshumelo dza u endedza vhathu dza ṱangana nadzo ndi dza uri vha ya balelwa u swika fhethu hune vhaaluwa vhane vha vha hone.

Nṋe ndi vhona uri zwi itea nga nṱhani ha uri hu vha hu khou shotha zwiendedzi.

Ee, nndwa dza dzi thekhisi dzo kwama nga mannḓa v vhuponi ha hashu ngauri vhathu vhanzhi vhashumisa dzi thekhisi uya mushumoni zwino thekhisi dzi tshi khou lwa zwi ita uri vhathu vha balelwa uya mishumoni.

Zwiendedzi zwa hashu zwi tenda uri mualuwa muṅwe na muṅwe wa miṅwaha yono thoma kha eighty u gonyela nṱha ha tei u badela tshelede yo fhelelaho musi o namela thekhisi.

Ee, ndo no vhu vhona nga maanḓa ro sedza na kha thekhisi.

Vhu kwama, vhu kwama nga mannḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vha shumisa dzi thekhisi.

Ndo vhuya nda ṋamela thekhisi ya ntshimbidza zwavhuḓi nga ṅwambo wa re mureili wa ane avha akho mpfara zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona mbadelo dza thekhisi dza vhupo hashu dzi tshi farea nahone dzi sa ḓuri.

Nṋe ndi vhona uri vhalanguli vha dzi thekhisi vha tea u dzhiela nṱha pfanelo dza vhaṋameli ende tshiṅwe hafhu vha tea u dovha vha tsheka uri mitengo ine vhaṋameli vha khou badeliswa yone yo tea naa.

Vhahura na zwitshavha vhanga tikedza vhaaluwa ngo vha isa fhethu hune ha nameliwa hone zwiendedzi sa izwi vha tshi balela u swika nga vhone vhaṋe.

Ee, mimasipala i tikedzana na vhuendedzi ro sedza kha vhaaluwa hu itela uri hu vhe na tshumelo ya vhuḓi na vhaaluwa hu fariwe zwavhudi.

Kereke kereke zwine zwa nga ita ndi u rabelisa zwiendedzi uri zwi vhe zwi tsireledzeaho na uri zwi dovhe zwi swikelele kha vhaaluwa.

Zwine zwanga zwine zwanga dina nga maanḓa musi ndi tshi khou tshimbila ndi nyofho dzine ndavha ndi nadzo ndi dzone dzine dza thithisa nga maanḓa.

Tshenzhemo ine ndavha nayo ngau hwala a kalulaho kha dzithekhisi nadzi mini basi, dza uri taxi driver a sia a tshi kho vhea matshilo ashu khomboni sa izwi goloi dzi dzivha dzo ḓalesa lukalulaho.

Ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri peṱirolo i vhe yotsa ngeno mutengo wa thekhisi vha sa u tsitse zwine zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vhane vha vha hanefho thekhisini vha tea u ita donation, uri muṅwe muṋameli a ḓi wane tshelede yawe i tshi khou fhelela.

Ndi nga kwata nga maanḓa ndi nga kwata nga maanḓa ngori oyo mureili ndivha ndo mubadela tshelede yo fhelelaho.

Nṋe ndi vhona vhareili vha mahayani navha ḓoroboni vho fhambana ngauri vha hayani vha fara vhaṋameli zwavhuḓi u fhira vhaṋameli vha ḓoroboni.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhareili vha thekhisi vha shumise tshelede ya vhaṋameli ngori avha nga koni u vhona uri phurofiti yavho ndi ifhio.

Ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri u ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidimese zwi fhedza zwi tshi kho vhea matshilo a vhoriṋe khomboni.

Khaedu dzine nda sedzana nadzo ndi zwa uri thekhisi nnzhi dzi ḓa u lenga wa fhedza u tshi kho lenga uya mushumoni wau.

Nṋe ndi vhona zwi tshi lenga nga maanḓa, ngauri thekhisi nnzhi dzi ḓa dzo ḓala wa fhedza u tshi kho lenga uya mushumoni wau.

U gonya ha mitengo ya mapfhura zwi sia ndi tshi khou balelwa u swikelela u renga peṱirolo, zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi balelwe uya mushumoni sa ezwi goloi i tshi vha isina mapfhura.

Tshine nda sa tshi takalele ngau shumisa tshiṋamelo tsha ṱireini, ndi vhugevhenga vhune havha hu kho itea nga ngomu kha ṱireini.

Zwi dzhia tshifhinga nga nṱhani ha uri vhavha vha sina budget ende u lugisa zwi ṱireini zwia ḓura.

Nṋe ndi vhona uri vha tea u ṅwala zwifhinga fhasi uri na vhaṋameli vha ṱireini vha tea u zwiḓivha uri ku tshimbilele kwa ṱireini ku nga nḓila ḓe.

Nṋe ndi vhona uri hu tea uvha na ṋomboro ine ṱireini ya tea u hwala vhathu.

Vhaṱoli vha thikhithi vho vhuya vha ḓa tshiṅwe tshifhinga ndo xedza thikhithi yanga, zwa siya ndi tshi khou tsitsiwa kha ṱireini zwi songo tea ngauri ndovha ndo badela.

Nṋe ndi vhona zwi songo to leluwa ngau to ralo ngori asi vhoṱhe vhaaluwa vhane vha nga kona u swikelela.

Mitengo ya uber yo fhambana nga maanḓa ngauri uber ndi yone ine ya ḓuresa u fhira thekhisi.

Ndi zwa ndeme ngauri vhaṅwe vhareili vha uber kana bolt vhavha vha vhagevhenga, zwine zwa sia zwi tshi khou vhea vhutshilo hawe khomboni.

Ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri na vhathu vha uber kana bolt vha vha vhatshi kho ḓi sikela mushumo vha tshi khou ṱoḓa vho tshelede navho.

Uri vha ḓivhe hune muṋameli a kho ya hone na hune muṋameli avha hone.

Nṋe ndi nga takalela mureili wavhuḓi, mureili a sina khakhathi ane a sumbedza ana mikhwa.

Tshine nda nga ita ndi u dzhena kha epe ya bolt nda sedza driver honoyo nda kona u mufoinela.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea ngauri ndi vha ndo badela tshelede.

Ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri vhareili vha bolt na uber navho vha vha khou ṱoḓa tshelede.

Ndi ngauri vhathu vha vha vha tshi kho tsa vha tshi gonya nga dzi wikende.

Nṋe ndi pfha zwi zwavhuḓi nga maanḓa, ngauri navho vha vha khou ḓi sikela vho mishumo sa izwi mishumo i tshi khou konḓa.

Ngauri vhareili ngauri vhaṋameli vha ya fhedza vha khou sia dzi tshika hanefho goloinini.

Hai nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngori nṋe ndivha ndo fara heneyo tshelede ine ndavha ndi khou i vhona kha epe.

Khaedu ine a nga ṱangana nayo ndi khaedu ya uri tshiṅwe tshifhinga SHEIN iya dzhia tshifhinga tshilapfhu u ḓisa zwiambaro.

Nṋe ndi vhona unga uri tshikepe atshi tovha na luvhilo luhulwane.